Nna ke bona mokgwa o motle wa hore o ka nosetswa tamati hoseng le mantsiboya ntle lo sebedisa lethombo. Hobane hangata ke a ke ke bone lethombo le kgamisa tamati ka metsi. Ene nna ke a ke ke bone ha ngata jalo ha o di nosetsa, o di nosetsa ho tswa hodimo, o di fepa hotswa makaleng a tsona, ke a ke ke bone di matlafala ho feta ha o tloha feela o so nosetsa o sa di nosetsa hantle o sa di nwese metse hantle. O hopole le tsona di hloka ho nwa metsi. Jwale ke nahana hore mohlomong ha di ka nwesetsa ka ho a nkuwa lekolokoti la lesenke a etswa masoba ka fatshe ho a tselwa metsi ka moo. Ebe ona e nesetswang ka ona hoseng. Hore o nosetse tamati ho tswa hodimo lekaleng ho ya fatshe, o hopole metsi a theoha hodimo a ya fatshe ke bona e le ona mokgwa le tsela e ntle ya ho ka nosetsa tamati ya hao, e matlafale ebile e o tswalele ditholwana tse ntle.

Eya ke nahana ha batho ba fuwa dipolase, ba fuwa le naha, e ka ba borapolasi ba kgethehileng. Batho ba tshwanang le nna tjena ke na le ditoro tsa hore nka ba mmapolasi hobane ke elelletswe hore ke rata ho jala.

Eya, dumela. Ha o ne o nrekisetsa polase hona le ntlha tse kareng ha wa nlalosetsa tsona. Ho qeta ho fihla moahisane mona ka lehlakoreng le letshadi, a mpolella hore o kgathatsehile ka nna ka qeto e ke nkileng ya ho reka polasi. A re mobu wa plasi ena ke mobu o seng motle ebile, le dijalo tsa teng ha di ntlafale, ebile ha di kgotsofatse. E ke ipotsang yona ke ya hore ha o no nrekisetsa polasi hobaneng ntlha enana o sa ka wa njwetsa ka yona? Hobaneng o entse lekunutu? Hobane ka sena sebaka se ka re tjhelete ya ka nna e ile le metsi, empa wena pokotho tsa hao di tletse le bank account ya hao e phophoma. Ke bona o ntswile ka tlase ha o entse jwalo ebile o nketseditse bokeleme. Hobane ha wa kgona hore o mpolelle ntlha ya bohlokwa ka ho fitisisa ka plasi yena. Ke tlo etsahalang ka polasi ya mobu o se motle?

Bo nnete ba taba hore kgwebo ena ya rona e ke e tswele pele, e tlo batla ha re ne re ka dula fatshe ra kopanya dipalo. Ra bona hore tjhelete e re tlo e kenyang ka hare ho business ena ya rona kgwebo ya rona hore e ntlafale ebile e re tswalle tjhelete ke ka tsela e jwang. Fariki tsena ha re di rekele dijo dijo di a tura. Empa ha ke nahana hona le mekgwa e mengata ya hore di ka hola ka tsela e nepahetseng ka pele nyana feela, hore tjhelete e re e kentseng ka hare ho kgwebo ya rona re e tole. Empa le hopole ena ke investment-e ya nako e telele e seng nako e kgutshwane. Qeto e nngwe le e nngwe e le nkang tlamehile le nahanele pele. Empa sekebe la ka tjhelete, tjhelete e le e ntshang e tlo tswalla yona ka makgetlo a leshome ha re qeta ho rekisa.

Ke le eletsa hore ha le le temong ya moroho ka nako yane ya Hlabula, le ke le ahele meroho ya lona, le etsetse meriti. Le ka e etsetsa meriti ka dishahashaha, kapa la e etsetsa meriti e hodimo ka masenke. Empa ha le entse meriti ya masenke, le etse bonnete ba hore e hodimo haholo hore tamati e tole letsatsi, ebile e tole moya. Empa e tlo thola letsatsi le nepahetseng, e seng letsatsi le tlo e seremakang hore ska ba

Nka se etsang hore batho bohle ba fumane monyetla ke ha nka ba ruta ka internet. Hobane internet-e ke ona feela tsela ya hore motho o mong le o mong a ka e sebedisa a thola dintlha tsa ntho e nngwe le e nngwe e a e batlang, ha feela ena a tseba hore naa o tla be a batla eng hona internet-eng moo. Hobane o ka seye feela internet-eng o hlahlatha o sa tsebe naa o batlana le eng. O tlamehile o tsebe hore naa o batlana le eng ebile o ithute ho sheba ntho tse bitswang di

Dumela rapolasi e motjha. Ke na le molaetsa wa hao tsatsing la kajeno. Empa ne nka thabela ha o no ka dula fatshe hobane taba tsena di kholo haholo, ebile ha ke tsebe naa di tla o tshwara jwang ha o dutlwa. Empa ke kopa o dule fatshe o be le kgalase ya metsi. Uh ka mora dipatlisiso le ditekolo tse ngata polase ya hao ilaba e nngwe ya tse leshome tse itlhommeng pele, e ilare ha letsatsi le ntse le eya ra tlameha re kgethe tse hlano. Ya hao ile ya ba teng ho tse hlano tseo, empa di ile tsa ba tshelela hobane di-point di ne di le kaa. Empa ilare ha tsatsi le dikela hare qeta ho batlisisa re shebisisa polasi ya hao ilaba yona e itlhommeng ka hodimo ho feta tsena tse ding. Re a ho

Ha mmuso o ntso o ro o fa batho naha, empa naha ya teng e omme ebile ke ntho e tlolang haholo hobane, e ka ba mmuso o thusa batho kapa jwang? Hlalosa ka botlalo.

Ke nahanang hore ha re qeta ho thola naha eo mohlolomong hore re be le tjhelete ya ho qala mehlape ya dinku. Re ka qala pele ka ho jala moroho akere jwale re na le naha le sebaka se setle. Re tla qala ka ho aha moroho, ra jala meroho ra aha meroho, ra le di tholwana, ra jala. E re ha di butsuwe, re tsamaya ra lo rekisa tjhelete ya teng re e beha hanyane hanyane fihlela e be e qetella e rekile nku.

Ee mme ke nahanne o a tseba ka taba enana ya polasi ya hao ebile e eme sebakeng se setle Empa bona hana jwale ha re na di plan-e ebile ha re so nke di qeto hore naa ke kgwebo ya eng re tlo e etsang moo. Ke nahana ha ntse re nahana re ntse re kopanya taba tsa rona at least-e e ska nna dula feela e sa kenye le kenyo. Jwale ke nahane hore re mpe re e hirise e tsebe hore kenyeletsa lekeno. Wena o e bona jwang taba eo?

Wa tseba tsa bolemi ke stream-e se seng se leng hore se na le tjhelete e ntle. Haholo holo ebile ha o tseba hore naa o etsang. And o tsebe, a se di-college-e feela le di-university-ing mo lo reng o ka ba na le mangolo a teng a bolemi e lo re oka etsa teng. Hona le bo ntho tsena tse bitswang bo di-short course tse o ka di etsang for nakwana hore o be le la bolemi le ditokelo tsa hore o ka ba molemi ebile wa kgona hore o etse tjhelete ho tswa moo boleming.

Anaa le kile la bona hore meroho ye e le e kgang ye moo le tlwaetseng ho ya shopong. Empa bophelo bo feng bo o ka bo kgethang? Hobane ha o sa je ditholwana mmele wa hao o ka sebe le matla. Empa ha o ja ditholwana le meroho le mmele wa hao o ba matla le kelello ya hao e ba tjhatsi. Kore feela wena o mpo o ijele ditholwana bophelo bo tswele pele ha monate.

Nna ho ya ka pono ya ka basebetsi ba dipolasi le bona ke batho ba bohlokwa setjhabeng. Hobane kantle ho bona o a utlwa hore ka se be le meroho le ditholwana. Re ka sebe le ntho tse kareng nama le lebese. Ke ka hoo ke re nna, tlamehile ba tshwarwe hantle ba be le ditokelo le bona jwalo ka basebetsi ba bang. Ebile ba tsebiswe tsohle ka mosebetsi wa bona, ba tsamaiswe le di-course-o tse malwa ho ba tle ba ntlafatse tsebo ya bona hore ba tsebe ho etsa mosebetsi o makgethe o makgabane.

Phofo ya poone Phofo ya poone horo o e etse o tla be o nka poone o e beha lelwaleng o e sila, o e sila, o e sila. O e etsa ka lelwala o e etsa e be o etse o etse o e sile o e sile o ntso sefa o ntsa ditlheferetsi ho fihlela o thola phofo ya poone.

Ke nahana mohlomong ha nka ka o thusa ka ho fa chefo ena e leng hore e tlo senya ntho tsena tse leng hore di senya dimela tsa hao. Mohlomong ho ka ba betere hobane jwale nna ke ile ka e sebedisa o e kopanya le metse ha o e sebedisa o spray-e kamponyaneng o e tshatshe lethombong la pompo ya metse. O spray-e o spray-e ka lona lethombo leo. Meste ha antse a feta mane. Antse a Hobane e strong e tlo di bolaya kaofela.